Hi ku ya hi vonelo ra mina hi nga tshika ku lahlela maphephe yo fana na ti-plastic hikuva maphephe yo fana na ti-plastic ya thyakisa swinene eka misava ya hina.

Swimilana leswi fanelaka ku byariwa hi minkarhi ya timpfula i swimilana swo fana na miroho ya tin'hwembe miroho ya tinyawa swifaki xikan'we na tindluwa leswi endlaku leswaku swimilana leswi swi byariwa hi minkarhi ya timpfula hi mhaka ya ku ri swi tsakela ngopfu mati.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku dya miroho ya tin'hwembe leyi kandzeriwaka hi timanga hi dya miroho ya tinyawa hi dya swifaki hi dya tindluwa hi dya na timanga.

Hi nguva ya ximumu hi nga kota ku byala miroho yo fana na ya tin'hwembe hikokwalaho ka ku miroho ya tin'hwembe a yi twani na na na season ya xixika loko ku fika season ya xixika miroho ya tin'hwembe ya oma nakona a yi koti ku kula kahle kasi hi season ya ya xixika hi nga kota ku byala swilo swo fana na xipinichi xipinichi na mukhwariba i swimilana leswi rhandzaka xixika so hikokwalaho hi season le ya xixika swi kota ku kula kahle.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge hikokwalaho ka ku vabya ka tihuku and then hi ndlela yaleyo a ti koti ku humesa matandza ma ku tala so hi ndlela leyi tikhampani ta matandza ti kota ku ka ti nga kumi mbuyelo wa kahle.

Ku ya hi leswi ndzi tivisaka swona tihomu ta kahle ta nyama to fuyiwa i tihomu ta tiboromani leswi swi swi swi vuriwa leswaku ku tiboromani ti na nyama ya kahle swinene so hi tona tihomu leti van'wamapurasi vo fuwa tihomu ta nyama va fanekelaku va swi lemuka.

Ku phamela kahle tihomu i ku ti nyika i ku tiyisa a mabyalweni ya rihlaza laha ku nga na byasi bya kahle bya rihlaza kumbe ku ti xavela furu furu leyi nga omisiwa laha swi nga ta kota ku ri ti kota ku dya ti kota ku nona ti va kahle.

Ku ya hi mavonelo ya mina ku kota ku ri tihomu ti va ti hi nyika masi ma kahle i ku ti phamela hi ndlela ya kahle ku ti phamela i ku ri varisi va tona va ti teka va ya va ti yisa tindhawini leti nga na swakudya swa kahle and then ku ri na tona ti kota ku ri ti kota ku hi nyika masi ya kahle.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ku va na tihomu to hambana swi ni ku vuyisela ha swi tiva leswaku nyama loko yi yi dlayiwile yi ri nyama ya masi homu ya masi a yi na a yi na nantswo wo fana na nyama ya ya nyama ya homu leyi nga ya nyama kasi homu leyi nga ya nyama enantswo wa kona wu le ka xiyimo xa le henhla kasi ka homu ya masi nantswo wa kona a wu fani na lowa homu ya nyama.

Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge mhaka ya vurimi bya masi byi nga antswisiwa hi ku va na ti-devices leti nga kotaka ku sensor misava ku sivela mavabyi ka tihomu ta meleka and then hi va na ti-device to monitor-a leti nga mbalaku hi tihomu ku ri loko ti hlangana na swilo swo ka swi nga ri kahle a hi nge maybe ti dya byasi byo ka byi nga byi nga ri healthy va nga kota ku ri va kota ku ku ti vona hi ku hatlisa.

Hi ku ya hi mina ni vona ku nga ri na ku hambana ku kulu ka swona swi ri swimbirhi ka tinyimpfu ta nyama leswi va nga swi endlaku i ku ri ti kamberiwa ku ri ti na rihanyo ra kahle hi mikarhi hinkwayo ku sivela mavabyi na ku hindzisela mavabyi ka vanhu lava nga ta xava nyama ya tona kasi eka wulu nakona va nga endla sure ku ri ti dya swakudya leswi nga na swi akaka miri ka ka ka ka tona hikuva ni hleketa ku ri swakudya leswi akaka miri swi ta endla ku ri na voya bya tinyimpfu byi va byi ri kahle so hi ndlela yaleye ti ta producer wulu ya kahle.

Xo sungula i ku ri hi nga tikera mavoya tinyimpfu ta hina ku antswisa ku ku avoid-a or ku sivela ku ri switsotswani swi nga tshami ngopfu eka voya bya bya bya tona and then xa vumbirhi hi nga sivela phoyizeni leyi nga riki na na vunghozi ku ri hi kota ku dlaya switsotswana A mirini ya tinyimpfu ta hina.

Ina, hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona tinguluve ku ri swifuwo swo olova ku swifuwa ekaya.

Ku ya hi hi ntokoto lowu ndzi wu tivaka loko ndzi karhi ndzi kula a kaya a hi ri na tona tinguluve so leswi a hi swi nyika tinguluve swakudya a hi ti nyika swakudya leswi saleke swo fana na ti-vegietable or matsamu a hi ti nyika swakudya swo fana na vuswa kumbe vukoko lebyi nga sala bya vuswa and then rhayisi ti kota ku dya.

Mina ndzi vona ku ri mianakanyo ya kahle ku siyela tinguluve ta hina swakudya leswi hi swi dyaka nseketelo wa mina wa nhlamulo leyi ndzi yi nyikeke ku ri swakudya leswi hi swi dyaka swi kamberiwile leswi vula ku ri swi na rihanyo ra kahle leswi vula ku ri na loko tinguluve ta hina ti dyile a ti nge vi na swiphiqo.

Swipfuno a ka ku fuwa tinguluve i ku va i ku va ta hi phakela na tona ti hi phakela nyama ya kahle yo va na nantswo and then swibihi swa kona hi loko i i ndhawu leyi leyi ti va ku ti tshame ka yona hi suka la hi suka hi ri na na vo maakelana laha hi tshamaka kona mikarhi yin'wani a va rhandzi risema ra tinguluve a ka tihohko ta ta hina so vubihi bya kona hi loko hoko yi ri kusuhi na muti wa maakelani wa wena.

Hi ku ya hi mina swin'wana swa swipfuno swa timbuti timbuti hakanyingi ti tirhisiwa ka timhaka ta va le hansi so loko hi phahla ka minkarhi yo tala hi byeriwa ku ku fanekele ku tlhaviwa mbuti loko hi phahla ka mikarhi yo tala yi byeriwa ku ri ku fanekele ku va ku ri na xiharhi xa mbuti so hi ku ya hi mina ni vona onge ya pfuna swinene because hikokwalaho ka ku ha yi tirhisa swinene eka xintu.

Ku hambana exikarhi ka tinyimpfu ni timbuti i ku ri tinyimpfu ti na voya lebyi byi nga tala swinene and then timbuti ti na voya lebyi onge i misisi kasi tinyimpfu ti lava ku khatiwa and ti lava ku tsemiwa voya hi lembe kasi timbuti a ti lavi ku tsemiwa evoya bya tona.

Mina ndzi nga tsakela ku fuwa tihuku to veka matandza xivangelo xa ku ndzi tsakela ku fuwa tihuku to veka matandza hileswaku ti nga kota ku ri ti ti ni tisela bindzu a kaya ni nga kota ku nghenisa macheleni hi tona.

Hi ku ya hi mina ni ta vula leswaku ina kumbe ni ku e-e xivangelo xo ndzi hlamula hi ndlela leyi nkarhi wun'wani tihuku ti na ku va ti ti fa and then leswi swi vula ku ri ku fa ka tona and then i ku i ku lahlekeriwa ka wena leswi vula ku ri na mali yi ta ya a hansi swi nga endleka u kuma ku ri a wu xave tihuku and then ti ri ta ta hundred or ti ri ti ri ti ri dzana and then ku fa tihuku ta makumentlhanu leswi vula ku u ta sala na makumentlhanu leswi vula ku ri mali leyi u nga yi endla a wu nge he koti ku endla profit ka yona.

Swakudya leswi nga nyikiwaka tihuku leti vekaka mandza swa kahle i swakudya swo fana na rhayisi koroni xikan'we ni mavele.

Ku ya hi mina tihuku ta olova ku ti fuwa hikuva hi nga kota ku ti nyika swakudya swo fana ni mugayu nga kota ku ti nyika swakudya swo fana ni rhayisi nga kota ku ti nyika swakudya swo fana ni mahlanhla ya xinkwa.

Swakudya leswi hi nga swi nyikaka tihuku ta matandza i swakudya swo fana na koroni rhayisi xikan'we na mavele.

Ku vula ntiyiso a swi nga ta ndzi khoma kahle kambe ku ya hi leswi tihuku ti nga vekisa swona matandza ti veke a ndzhaku ka yindlu ya yena hikokwalaho ka swona a ndzi nge n'wu soli muakelani wa mina hikuva tihuku ta mina ti ta veka mandza a ka a ndzhaku ka yindlu ya yena.

Hi ku ya ka mina na ku va ni karhi ni xiyisisa loko ni karhi ndzi kula ndzi kulele a mutini lowu a wu ri na swifuwo so tatana wa mina va ndzi lemukisile leswaku ku yisa tihomu a dibini hi nkarhi wa dibi ti ya tlhaviwa na tinayiti swi na nkoka hi ku ti sivela mavabyi xikan'we na ku sivela switsongwatsongwani swa vunghozi.

Ndlela ya ya le nawini yo yo dlaya swifuwo yo hlayiseka i ku va vanhu lava va nga na mithelo yo hlota ku va vona vanhu lava va va dlayaka swifuwo because hikuva hi vona vanhu lava va nga va nga hlohloteriwa or ku dyondzisiwa ma dlayelo ya swiharhi.

Ina, ndzi vona ku ri ndlela ya kahle hikokwalaho ku ri a hi dlayeli ku lahla kambe hi dlayela ku dya.

Ku ya hi vutivi lebyi ndzi nga na byona ndzi kulele aka muti lowu a hi ri na swifuwo so hi minkarhi a hi ri na ku a hi ri na ku dlaya tihuku fana na loko hilo pasa xikolweni and then va ku va ku tsakisa ku ri u pasini so ina ni nga swi kota ku dlaya huku.

Nkoka wa ku dlaya swifuwo eka minkhuvo ya ndhavuko ndzi ehleketa leswaku ku nga va ku ri mhaka ya leswaku hi lava ku ri vanhu lava va nga ta va va ri kona ku ta hi seketela eka minkhuvo ya hina va va na na swo dya leswi ringaneke ku nga vi na vanhu lava va nga kumangiku swakudya kambe swakudya swi fane swi ringana vanhu hinkwavo so hi kona kwala hikokwalaho ku dlayiwa swifuwo ku ri ku kota ku va na swakudya swo enela.

Ndzi nga n'wu dyondzisaka xona i ku n'wu lemukisa ku ri u fane a languta ku ri hi yi boha njhani homu leswaku yi nga vi na vunghozi byo hi raha a languta na loko hi senga makamelo ya kona ku ri hi kama njhani meleka ku ri wu kota ku huma.

ka mina ndzi vona swi nga bihanga leswaku a cinca ku ya eka ka muchini vubihi hi ku senga hi mavoko i ku ri swi teka nkarhi a swi hatlisi ku fana ni muchini and then vukahle bya muchini i ku ri wu kama wu kama e meleka hi ku hatlisa masi ya kona ya hatla ya tala hi xihatla.

Tatana ndzi kombela ku khomeriwa a ka xihoxo lexi nga endleka xo mi kuma e voya ka meleka wa n'wina ndzi ta tiyisisa ku ri ka nkarhi lowu taka ni ta ni ta chekisisa ni langutisisa kahle leswaku meleka wu le ka xiyimo xa kahle na leswaku ku hava ku hava mavoya a ka meleka wa hina so swi nga leswi tatana ni ta mi nyika tilitara timbirhi mahala leswaku mi nga mi nga ndzi report ka van'wani vanhu inkomu.

Ka mina ndzi vona masi lama humaka etihon'wini ma ri na nantswo swinene ya na ti-vitamin futhi a ya hava swilo leswi ya nga hlanganisiwa na swona kambe kasi ka meleka lowu xaviwaka a ka mavhengele yin'wani ya mimeleka yi lo endliwa yin'wani ya mimeleka yi hlanganisiwa na swin'wani swilo ku nga ri ku meleka ntsena so hi ku ya hi mina meleka lowu sengiwaka wu huma tihon'wini wa antswa swinene ku ri na meleka lowu hi wu xavaka mavhengeleni.

Ndlela ya khale yo senga homu emakaya a va yi khoma timhondzo wun'wani a yi boha milenge kutani va sungula ku senga meleka lowu a hi kota ku tiphina hi wona.

Huku yi hluvisiwa masiva hi ndlela yo yi chela mati ya ku vila.

Masi ma pfuna leswaku marhanbu ya hina ya tiyela naswona hi kula kahle hi va na skin xa kahle kumbe xikhumba xa kahle.

Homu yi dlayiwa hi munhu loyi a nga zila loyi a nga endlangiki swilo swa masangu.

Ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini i ntirho wa vavanuna hakanyingi hikuva vavanuna hi vona lava nga ni matimba yo kota ku yevula ku ri na vavasati.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge hikokwalaho ka ku voya a byi dyiwi hi nge koti ku dya nyama ende yi ri karhi yi ri na mavoya.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna ku nonisa misava no endla leswaku swibyariwa swa hina swi huma swi nonile swi ri kahle swi tsakisa.

Hi ku ya hi mina ndzi vona onge vulongo hi byona lebyi byi nga mbuyelo wa kahle.

Mina ndzi nga hlawula manyoro lama endliwaka ekaya xikongomelo xa mina i ku va ndzi lava ku saver macheleni hikuva loko ndzi ya tirhisa manyoro ya tikhemikhali swi vula leswaku ndzi ta tirhisa mali kasi hi manyoro ya ku endliwa ekaya ni ta va ni kota ku ri ni hlayisa mali.

Loko ndzi karhi ndzi kula tatana wa mina va ndzi dyondzisile leswaku tluva or vulongo bya tihomu byo omisiwa byi endla manyoro ya kahle swinene. A hi chela a hi chela rona quva aka swimilana swa hina or ka misava ya hina laha a hi byala swimilana leswaku swi huma swi nonile.

Ndzi ehleketa leswaku a swi nge ndzi vilerisa loko manyoro ya tikhemikhali ya ta yirisiwile hikuva hina manyoro ya hina yo endliwa ekaya laha ku nga tluva ha kota ku ri hi nonisa misava ya hina hi wona.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna van'wamapurasi ku sirhelela leswaku swimilana swa vona swi nga dyiwi hi switsotswana so hi yona mhaka yi ri na nkoka swi tikhemikhali to dlaya switsotswana.

Ndzi ehleketa leswaku swi nga va swi ri na ku onha a ka misava ya hina leyi byalaka ka yona swimilana swa hina.

Lexi ndzi nga va lemukisaka xona ndzi nga va kombela ku ri loko va ya xava tikhemikhali to dlaya switsotswana a va ringeti ku ri va xava va xava tikhemikhali leti nga riki na vunghozi eka swi eka misava ya hina xikan'we na le ka swibyariwa swa vona xikan'we na le ka ma makhasimende or ma customer lama nga ta xava swibyariwa swa vona.

Loko van'wamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali va nga va na ku lahlekeriwa ku kulu hikuva switsotswana swi ta dya swimilana swa vona leswi vulaka ku ri va nge koti ku xavisa va va na mbuyelo wa kahle.

Ni hleketa leswaku swiphiqo leswikulu ku nga va ku ri ka ku thyakisa misava na ku yi chela hi yona poison kumbe tikhemikhali tona leti.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku vana va va vana vanga ti va ni leswaku tikhemikhali leti hi ti tirhisaka a ti lunghanga eka mati ma hina a ka misava swi xikan'we na swifuwo hikuva loko swifuwo swo swo tshuka swi dyile swimilana leswi swi ta fa kasi swa onha na le ka misava ya hina xikan'we na le ka mati.

Leswi swi nga khumba minxavo ya swakudya leswaku yi ya ehenhla leswi vula leswaku se hi ta hakela timali ta ta ku tala eka swakudya leswi hi nga ta swi xava.

Ndzi ehleketa leswaku hikuva na vona va lava ku vuyeriwa.

E-e, mina a ndzi nga ta tirhisa tikhemikhali ku va na mbuyelo wa kahle kambe a ndzi ta tirhisa manyoro lama mo tiendlela ekaya.

I ku va na vona va yisa mixavo ya vona ehenhla ku ri va kota ku vuyeriwa.

Ndzi ehleketa leswaku i mhaka ya ku va va nga ehleketeleli vanhu van'wani va tihleketelela vona va ri voxe va lava ku vuyeriwa va ri voxe ku ri swilo leswi swi na switandzhaku a va na mhaka naswona vona va langute ntsena mbuyelo.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku a va zami ku tirhisa manyoro yo fana na vulongo lebyi omisiweke kumbe quva tluva ra antswa swinene ni ku ri ra loko va ri va varimi va na rona to va laha va nga kotaka ku ri va ri va ri kuma ematshangeni ya tihomu ta vona leswi swi ta kota ku va sevhela mali va tlhela va kota ku va na mbuyelo wa kahle.

Ndzi ehleketa leswaku i vakamberi va nga kotaka ku va va pfuna eka timhaka to fana na leti hi ku kambela swibyariwa swa hina ku kambela ni leswaku hi tihi tikhemikhali leti tirhisiwaka ku sivela switsotswana.

Eka n'wina van'wamapurasi hinkwenu ndza tshemba leswaku vo tala va hina hina tihomu lomu hi tshamaka kona futhi hi na swivala swa tihomu. Xana ma swi tiva leswaku mi nga tirhisa evulongo lebyi omeke kumbe leswi hi swi vitanaka tluva ku nyunyutela emisaveni ya n'wina leswaku yi kota ku nonisa misava ya n'wina na.

Tinhla ta nkoka leti ndzi nga ta ti ni nga ta ti tirhisa eka dyondzo ya mina ndzi nga hlohlotelo vadyondzi leswaku va va za va va zami ku ri va tirhisa ti etikhemikhali to dlaya switsotswana leti nga riki na vunghozi because ti tikhemikhali to dlaya switsotswana ti na vunghozi swinene eka mati ma hina ti na vunghozi emisaveni ya hina ti na vunghozi xikan'we na le ka swifuwo.

Ku vula ntiyiso ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona tiyindlu leti tshamaka vatirhi va le mapurasini endzeni ka mapurasi a ti languteki kahle a ti languteki ti ri ka xiyimo xa kahle.

Ndzi ehleketa leswaku loko misava yi hungutiwile leswi swi vula ku ri na ntirho wu va wu ntsongo leswi swi vulaka ku ri na mali leyi nghenaka eka eka van'wamapurasi a ya ha ri yo enela so hikokwalaho vanhu e mali yi kota ku ri yi va yi va endla leswaku va nga ha koti ku hakela vatirhi va vona leswi endlaka leswaku vatirhi va va nga tsakanga xikan'we na vona vathori.

Ndzi vona ndlela yi ri yin'we ntsena yo ya ebangini ku ya lomba mali.

Ndzi ehleketa leswaku va nga va nyika swivonelo swa leswaku va hunguta vatirhi leswaku ku nga ha koti ku kuma mali yo tala eka bindzu ra vona na ni vona va kota ku va na mbuyelo wa kahle.

Ku ndlandlamuka ka doroba ku va khumba hi ndlela yaleyo vanhu va ku tala va nge he xavi swilo swa van'wamapurasi kambe va ta ya va ya xava emadorobeni.

Ndzi ehleketa leswaku ndzi nga tsema misava ku ya hi ku ringana ya doroba xikan'we na ya mapurasi.

Ndzi vona ku ri makaya ya ku doroba ri tirhisa hi vanhu hinkwavo kasi mapurasi wona ya va ya vuyerisa munhu wun'we loyi ku nga n'wini wa purasi kasi madoroba wona ya va ya karhi ya vuyerisa ka mfumo swinene.

Ndzi ehleketa leswaku mbuyelo wu nga va lowa ku eswibyariwa leswi byariwaka emapurasini swi ta kota ku ri swi yisiwa emadorobeni laha swi nga ta xavisiwa kona ku kota ku va na mbuyelo.

Ndzi ehleketa leswaku makhombo ya nkarhi wo leha ku nga va ku ku nga ni ka timpfula. Loko timpfula ti nga ri kona leswi swi vula ku ri hi swiharhi a swi nge vi na swakudya na swibyariwa swi nge vi na mati laha swi nga swi nga kotaka ku ri swi va na ku onha swinene eka mfumo xikan'we na le ka mfumo wa madoroba.

Avuxeni vahlaleri vito hi mina Nhlamazi leri i purasi ra mina leri byalaka tidiriva to basa na le ta ntima so la purasini ra mina ndzi endla tiwayini hi ku hambanahambana ka tona la hi nga na wayeni ya ku basa hi na wayeni yo tshuka hi tlhela hi va na ti wayeni leti ti nga na ti-bubbles leswi vitiwaku khuvi ti-champagne ndza mi amukela eka nkhuvo wa mina.

Tanihi leswi mi swi tivaka leswaku Limpopo i ndhawu leyi nga yi nga fuma swinene eka misava ya yona mina eka ya mina purasini ni nga byala swimilana swo fana na va mango ndzi nga byala swimilana swo fana na ti-lychee ni nga byala swimilana swo fana na mapopo ni tlhela ni byala na swimilana swo fana na tibanana na ma-half cards leswi swi endlaka leswaku ndzi lava ku byala swimilana leswi i ku va i swimilana leswi laha a a ka province Limpopo hi hi swona i swilo leswi swi milaka hikuva misava ya hina yi nonile swinene.

Mina timanga leti ndzi lavaka ku ti byala a nsin'wini ya mina i timanga ta timanga tinene leti vitaniwaka ti-ground nuts ti-ground peanuts leti ni tivaka leswaku tona ti na hi nkarhi wa wa timpfula ntsena xivangelo leswaku ni byala tona i ku va na swi tiva leswaku loko ndzi byala hi nkarhi wa timpfula a swi nge vi na nkoka ku ri ni ti cheleta hikuva mpfula yi ta va yi karhi yi ti cheleta so hi yona mhaka ni lava ku byala timanga leti.

hikuva ka mikarhi ya sweswi timpfula ta hina ta kala mina leswi ni nga ma hlengeletisaka swona mati ni nga zama ku ri ndzi ni borha mati lawa ni nga ta kota ku ri ni kota ku hlengeletela tihomu ta mina ti kota ku kuma mati ya ku nwa kumbe loko leswi swi ri henhla ka matimba ya mina ni nga xava wona lama xaviwaku hi ku mati ma kala la Limpopo ni nga ti xavela kwalomu ku nga na mati yo borhiwa ni ti chelela a mabavhini ya le swigubini ni kota ku ti nyika hi matsongomatsongo ku ti kota ku kula kahle tihomu ta mina.

Malume xana a mi swi tiva leswaku swifuwo le swa n'wina leswi timbuti na tihomu ta n'wina a swi koti ku hanya ntsena hi swakudya na mati ntsena na xana ma swi tiva leswaku mi fane mi teka swiharhi le swa n'wina leswi mi swi yisa swi ya tlhaveriwa leswaku swi nga khomiwi hi mavabyi ku na mavabyi lama vitanaku swin'wani swindomundomu mi nga kuma ku swiharhi swa n'wina swi khomiwa hi wona mavabyi lama mi dlina se mi mi luza ntlhambi hinkwawo so swi sasekile ku ri mi swi teka swiharhi swa n'wina mi swi yisa swi ya tlhaveriwa ku sivela mavabyi.

Ku ya hi vonelo ra mina ku sivela leswaku vuvabyi lebyi byi nga tluleli swiharhi swin'wani ndzi nga teka xiharhi lexi xi nga na vuvabyi ni xi veka a ka tshanga ra xona then loko ni heta ndzi ta teka swiharhi leswin'wana swi nga si khomiwaku hi vuvabyi ndzi swi yisa leswaku swi ya kamberiwa swi tlhela swi tlhaveriwa ku sivela leswaku vuvabyi lebyi byi hela.

Ina, eku kuleni ka mina ndzi swi vonile loko swiharhi swi karhi swi sengiwa swiharhi leswi ndzi nga swi vona swi sengiwa i homu xikan'we na mbuti ekaya a ku fuwile tihomu na timbuti so leswi ni nga swi tlhogomela hi masengelo hi mbuti a yi khomiwa mavoko ni milenge leswaku yi nga rahi kutani yi sengiwa kasi homu yona hikuva i xiharhi lexikulu a yi bohiwa milenge leswaku yi nga rahi and then yi sungula ku sengiwa.

Vaxavi va mina ndza mi twisisa leswaku mi lava leswaku tihuku ta n'wina ti hluvuwa kambe ndzi kombela mi tiva leswaku nxavo wu ta khupuka hikuva ku hluva tihuku swi na ntirho hi fanekele hi rhanga hi ku yi dlaya loko hi heta hi yi virisela mati a ndzhaka sweswo hi yi hluva yi basa so a mi na problem kumbe nkingha yo mi ta hakela mali ya le henhla nyana xana.

leswi ndzi swi langutaka eka mbewu ndzi nga se byala hileswaku mbewu ya mina yi hava swifufunhunhu no a yi dyiwanga no timbilu ta timbewu ta mina a ti dyiwanga hi swifufununu na hikuva loko ndzo tirhisa mbewu leyi dyiweke timbilu leswi vula leswaku a yi nge mili hikuva timbilu ta kona ti va ti dyiwile.

ku nga hemba mavun'wa laha crop rotation yona i xilo lexi nga si tiviki kahle kambe ndzi ehleketa leswaku ku nga va ku ri muchini lowu kotaka ku chela mati na ku chela poison yo dlaya switsotswani ka swibyariwa.

Ndzi vona onge ku ku kota ku ri hi hunguta vuyelo bya ku cinca ka maxelo loko ku ri nkarhi wa ntshovelo swi kahle ku tshovela swakudya swi tele hi swi veka a tlhelo hi vekela nkarhi lowu ku nga ta va na macincelo ya maxelo leswaku hi va na swakudya leswi eneleke.

Mina hi vonelo ra mina ndzi vona vatirhi va le mapurasini vatirha hi ndlela ya kahle hikuva hakanyingi lava ndzi va tivaka vatirhi va vona va va rhumela titiraka leti taku ti ta va landza titlhela ti va vuyisa loko se yi chayile a ntirhweni so ndzi nga vula leswaku ndzi vona va ha tirha hi ndlela ya kahle hikuva a va tirhisi mali yo khandziya kambe vatirhi va va tlhela va vuyisiwa.

Mina ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vatirhi va le mapurasini vatirha nivusiku hikuva nivusiku a ku na vu ku nga va na vunghozi mapurasi man'wani ya na swakudya leswi swi rhandzaka hi tinyoka or swi swiharhi or ingaku swiharhi leswi nga na vunghozi swinene so ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vatirha nivusiku.

Eka nkarhi or masiku ya sweswi ndzi vona onge swa pfuna swinene because since kusukela mfumo wu vekiwile wu vekile nawu wa leswaku munhu wun'wana na wun'wana i fanekele a va na a kuma mali ya ya average leyi a fanelaku a yi hola ni vona onge van'wamapurasi va wu landzelela nawu wa mfumo.

mina kungu ra mina purasi ri fuwa malamula ni lemon na mababalawuza so vatirhi va mina tani mi tanihileswi mi swi tivaka leswaku misinya leyi hi tirhaka hi yona i misinya leyi nga na mimitwa swinene hi leti ti-overal-o leti mi nga mi xavela tona leti ti nga ta mi sirhelela leswaku mi nga tlhaviwi hi mimitwa ni kombela leswaku mi tiyisisa leswaku ma mbala na ti-gloves leti ni mi xaviseleke tona na tona ti ta mi sivela leswaku mi nga tlhaviwi hi mimitwa xikan'we na swidloko swo sirhelela xikandzeni leswaku mi nga tlhaviwi hi mimitwa.